Ee, merogo jaaka di-broccoli, jaaka digwete, jaaka lephutsi ke merogo eo e leng gore e re thusa gore mmele ya rona e dule e nonofetse.

Go jala maungo ga go thuse fela mmele rona, mme go thusa le go tlisa letseno mo lelapeng ka o ka kgona go rekisa diapolo kgotsa dipanana ko motseng.

Merogo e jaaka ditamati ke merogo e leng goreng wa e jala mme letsatsi lengwe le lengwe wa e nosetsa go fitlhelela e gola e tlhagisa.

Nnyaa, ga ke itse gore Rooibos e jalwa jang.

Dikgwetlho tseo balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone ke tsa maemo a bosa le go sa rekiwe ga maungo. Maemo a bosa a dira gore maungo a lemilweng a s'ka kry-a metsi, metsi a a lekaneng a s'ka kry-a metsi a lekaneng mme a ba a feleletsa a sa gole sentle le gore batho ga ba reke maungo jaaka pele batho ga ba je maungo jaaka pele.

Ke merogo e jaaka digwete ka gonne e thusa matlho le go aga mmele bo merogo e tshwanang jaaka sepinatšhe e thusa tlhaloganyo le gore mmele o nolofale sentle.

E oketsa temothuo mme e oketsa le mmele batho ba bantsi ba rata mabele gonne mabele a dira gore ba none.

Wine farming ke ko go diriwang di-wine teng ke ko go jalwang mefuta e tlile go kopantshang wine.

O tla tlhoka di-sachet tse o batlang go dilema tsa merogo kgotsa tsa maungo. O tla tlhoka garawe e o tla tlhagolang tshingwana ya gago ka yone. O tla tlhoka metsi go nosetsa dijalo tsa gago, o tlhoka kgetsi go beya mo godimo ga dijalo tsa gago.

Rooibos e thusa tlhaloganyo gore tlhaloganyo e dule e le mo maemong a siameng.

Rooibos e tsentswe mo ditlolong tsa rona go dira matlalo a rona a dule a le mantle.

Ke ne ke tla reka lephutsi, ke reke digwete, ke reke le beetroot gonne beetroot e re thusa go oketsa madi.

Kgolo ya thekenoloji e wisitse temothuo ya rona le kgwebo ya rona ya maungo.

Maemo a bosa a dira gore maungo a mang mo polaseng kgotsa merogo e s'ka ya gola sentle ka gonne e tlabe e sa tlhole e kry-a metsi a a lekaneng, maemo a bosa a bolaya dijalo.

Maemo a bosa a na le seabe sa go nontsha motho, sa go dira motho a dule a le mafolofolo, sa go dira gore motho a s'ka lwala, ebile di ka tsenyiwa mo dijong tsa rona di dirisiwa jaaka dinotsididi tseo re tla di nwang ga re fetsa go ja.

Maungo a thusa ikonomi ya Aforika Borwa go ya ko godimo, ka gonne batho ba bantsi ba reka maungo go dira dinotsididi le go a ja gore ba dule ba itekanetse.

Merogo e thusa motho gore a dule a itekanetse mme a s'ka dula a lwala.

Merogo ke dijo tseo di lemiwang go tswa mo mmung, mme di thusa botsogo jwa rona ka maatla di re fa maatla, di dira gore re s'ka lwala.

Ke ka gonne Rooibos e thusa ka tlhaloganyo, e thusa le ka masapo.

E oketsa temothuo ka gonne ya nwewa, ebile ba kgona go e tsenya le mo ditlotsong tsa rona re itshase ka yone.

O tshwanetse go sega matlhare a Rooibos, mme o a omise o dule wa beile mo letsatsing gore a ome, mme ga o fetsa o a tsenye mo phaposing eo e seng mogote thata.

Merogo e jaaka lephutsi le digwete, ka gonne digwete di thusa matlho gore a bone sentle.

Rooibos ga e busula jaaka di tee tse ding, mme e utlwala sentle ga o e nwa.

Dijalo tseo di tshwanang le bo diterebe di thusa ikonomi ya Aforika Borwa go ya ko godimo, di godisa ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne di tsenyiwa mo di-wine-ng tseo batho ba di ratang, tseo batho ba di itumelelang, tseo batho ba di netefalelang, mme seo se feleletsa se godisa ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne batho ba bantsi ba feleletsa ba reka di beine tseo.

Sa ntlha ke tshwanetse go lebelela gore a mmu o o ke jalang mo go ona a ke mmu o siameng gore nka jala Rooibos, mme ga e le gore ke mmu o siameng gore nka jala Rooibos nka e jala mme ke e tlhokomele go fitlhella e gola.

Temothuo ya Rooibos e oketsa ikonomi, e dira ikonomi e ye ko godimo.

Tlelaemete e dira gore maungo kgotsa merogo, kgotsa dijalo dingwe le dingwe tse di tla be di jalwa mo polasing di dira gore dijalo tseo dišwe ka gonne dijalo di tlabe di sa kry-e metsi ka pula e tlabe e sane sentle, nako tse dingwe letsatsi le tlabe le bolaya dijalo tseo.

Ke maungo a jaaka strawberry gonne batho ba bantsi ba re tlhwatlhwa ya teng e ko godimo.

Ke ne ke tla jala maungo a jaaka diapole, dipanana, dipiere le diterebe gonne ke maungo a e leng gore batho ba bantsi mo motseng ba a rata, ebile ba kgona go a reka, tlhwatlhwa ya teng ke tlhwatlhwa e siameng.

Melemo e no e akaretsa tshireletso e e ka nnang teng kgatlhanong le malwetsi a a sa foleng, botsogo jo bo tokafaditsweng jwa pelo, botsogo jo bo botoka jwa marapo le ditlamorago tse di molemo mo letlalong le mo tshilong ya dijo.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba Rooibos ba lebaganeng le tsone ke ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete, phokotsego ya boitekanelo jwa mmu, le dintlha tsa taolo ya bosenyi.